Lekgetlho la ntlha fa ke ne ke palama sefofane ke ne ke fofela kwa Cape Town, ke ne ke itumetse mme ke tshogile ka nako e le e nngwe ke tšhaba sefofane gore se tsamaya kwa lefaufaung.

Nna ke mongwe wa batho ba ba tshabang go pagama sefofane gobane ke tshaba go ya godimo ke bone bothata ba me.

Book-a setulo mo sefofaneng. Sa bobedi, ithekele passport-o le Visa. Sa boraro, rulaganya dipampiri tse di tlhokegang. Sa bone, ipaakanyetse thoto ya ka melao ya sefofane.

Nna go ya ka nna ka kakanyo ya me, dibese ke dinamelwa tse di dirang sentle gobane di re gafolela madi fa re palama ebile di re fitlhisa ko re yang teng ka bonako go gaisa ditekisi.

Ke gopola fa ke ne ke dirisa karata ya kwa beseng, fa ke ne ke re ke a ya ko e tlaleletsa madi ba ne ba mpolelela gore karata ya me e fetile ke nako ke ne ka tlameha ke go dira karata e ntšha.

Motho o a ka nnang mokgweetsi wa bese, ke motho o a saenneng bojalwa motho o a nang le maitshwaro a a siameng o kgonang go berekisana le batho gore fa a isa batho ditirong go se ke wa nna le kgotlhangano mo tseleng.

Sa ntlha, batho ba ka latlhegelwa ke mebereko ya bona ka go se fitlhe tirong. Sa bobedi, fa batho ba gapeletsega go ya tirong ntse go na le seteraeke batho ba ka latlhegelwa ke matshelo a bona, bangwe ba gobala, bangwe ba ya dipetlele.

Dibese di tsamaya go ya ka dinako gobane bese ke se namelwa se se fitlhisang babereki tirong ka bonako mme bese ga se se namelwa se se ka tsamayang letsatsi lotlhe. Fa nna bese e ka ntshiya nka namela tekisi.

Ke ne ka sia ke bese gobane ka 'tsatsi leo go ne go tsamaya bese e le nngwe fela mme batho e ne e le ba bantsi go ya tirong. Ke ile ka tshwanela ke go dirisa tekesi.

Ya ntlha, ke mathata a go fitlha mo tirong kgotsa sekolong ka nako. Ya bobedi, ke go ga ditshenyegelo.

Lebaka ke gore ditsela tsa ka fa gare ke tse di kopana gore dibese di ka tsamaya teng foo.

Sa ntlha, go oketsa ditshenyegelo tsa batsamai. Sa bobedi, go tlhagisa tshenyo mo ditlhabololo tsa setšhaba. Sa boraro, go gopiwa ga ditshele tsa .

Ke ne ke tla fa tirelo ya dibese ntlha ya tshelela kgotsa supa mo go lesome ka gonne le fa go nale melemo e mentsi jaaka ditlhotlhwa tse di kwa tlase le go fitlhelela mafelo a mantsi go ntse go na le dikgwetlho tse di tshwanang le go diega, pabalesego le boleng jwa tirelo mo mafelong a a kwa thoko.

Le segile le e seng gobane ga ke ikutlwe ke go le selelo e seng gobane setse ke tlwaetseng go dirisa bese ebile bese e dira gore ke fitlhe kwa mmerekong ka nako.

Ee, go dirisa dinao go na le melemo ya boitekanelo. Mo lefelong la me batho ba le bantsi ba dirisa dinao tsa bona go ya ditirong le go ya kwa dikolong.

Matshwao a teng a ke kgalemo le ema, o seke wa tsena.

Batho ba ba yang ditirong ka maoto ba mo kotsing ya go thulwa ke dijanaga. Se nka se dirang gore batho ba sireletsege ke gore go agiwe maboriki tlhogo mo go tla tsamayang dijanaga fela le kwa go ka tsamayang batho fela gore re sa ka tlhagelwa ke dikotsi.

Ditlwaelo tsa go nna le baesekele o o boloka madi fa o ya tirong o dirisa baesekele o boloka madi a gago mme kotsi e ka o tlhagelelang o dirisa baesekele ke gore o ka thula bangwe mo tseleng kgotsa wa thula dikoloi kgotsa diphologolo mme wa tlhagelwa ke kotsi.

Fa dipone tsa mo mebileng di sa dire bosigo go ka ba le dikotsi di le dintsi le botsotsi go ka ba bo bontsi mme fa dipone tseo di sa dire re ka se kgone go bona batho ba ba dirileng botsotsi bo.

Ka ge ditsela tsa rena di se mo maemong a ntseng sentle mo mebileng go tlala diretse fa pula e nele go ba tlhakatlhakano ke ka foo batho ba sa goroge phakela fa pula e na.